Mo setsong sa me go ne go apariwa mekgopa ya diphologolo tsa naga, mme fa dinako di fetoga gwa ba le gore go ba le mašela a mebala e itseng gore e supe gore tse ke tsa setso tsa Setswana.

Ee ke akanya gore, ke kakanyo e bonolo go mme kakanyo e e tlo supetsa gore mongwe le mongwe a ikgantshe ka setso sa gabo.

Ke setso sa maVenda, ka gore go na le dipharologano ya diaparo mo basading o kgona go bona gore fa mosadi o a itseng apere so, o kgona go bona gore yo khadzi, yo o nyetswe, yo ga a nyadiwa.

Eo, ke tshwanelo ya go rotloetsa bašwa gore ba ikgantshe ka ditso tsa bone, mme diaparo tse di rekiwang kwa mabenkeleng tse ba di aparang ke tsona tse ba sa tshwanelang go ikgantsha ka tsona. Setso sengwe le sengwe se na le medi ya sona, go tshwanetse gore bašwa ba itse gore medi ya bona e tswa kae ba ikgantshe le ka moaparo wa bona.

Setso sengwe le sengwe se na le dibaga, le dipheta tsa tsone mme bao ba itseng ka ga ditso ba kgona go farologanya gore tse ke dibaga tsa setso se fe, mme le diaparo tsa bone o kgona go farologanya gore se ke seaparo sa setso se feng. Mme ditsela tsa motho o mongwe le o mongwe ga di ye ka gore o tswa ko setsong se fe.

Ditso ga di ntse di pharologano, mme fela ditso di le dintsi fa mosadi a nyetswe a ya kwa bogadi, o tshwanetse go apara sesadi. O tshwanetse go rwala tuku, go se ntshe dikgara kwa ntle, go se ntshe le dikguru kwa ntle, mme le motsamao wa gagwe o tshwanetse go bontsha gore ke mosadi o a nyetsweng.

Diaparo tsa setso di dirwa ka diphuthegelo tsa lesela tse di farologaneng, mme maina a tsona ke mokhibo, thari, tlhobolo, setuka le khiba.

Ke akanya ka tirisano mmogo, tlhompho, seriti le tse dingwe ke dilo di le dintsi tota.

Magareng ga diaparo tsa segompieno le diaparo tsa setso ke bona pharologano e ntsi tota, pharologano e ngata e ntsi ntsi ntsi ntsi. Ka gonne diaparo tsa setso ga se diaparo tse di apariwang gotlhelele diaparo tsa setso.

Ditso di le dintsi di tlhotlheletsa basadi gore ba apare ka seriti, go supa gore ke bona basadi ba go nyalwa. Mme diaparo tsa setso a di na seabe sa go bolokeng ngwaoboswa.

Ee e a thusa ka gore, o fumana gore go na le sengwe se mosadi a se ratang mo diaparong tsa banna, mme o kgone go itlhophela a reke seo se mo kgatlhang.

Ke gore basadi ba le bantsi ba dira, mme ba dira ditiro tse di tshwanetsego go dira ke banna, jaanong diphetogo tsa loago di fetotse dilo di le ntsi mo basading.